Ngingasho ngithi kube nomthelela omuhle kakhulu esikhathini samanje endleleni abagqoka ngayo ngoba bayakwazi ukugqoka izinto abazithandayo, ngesikhathi abasithandayo. Kodwa esikhathini sakudala kwakungekho njalo. Esikhathini samanje kuhluke kakhulu. Umthelela esimanze yesimanje njengenkundla zokuxhumana, isiko likasaziwayo, kanye nokuhwebelana kwembulunga yonke kushintshe ngokuphawulekayo imfashini. Ukusheshisa izitayela, ukukhuthaza izitayela ezihlukahlukene, nokuficaphaza imingcele yamasiko. Okuvumela kokubili izitayela zomhlaba nezinkulumo eziqondene nawe.